Dibanka, dilo tse di sekasekiwang ke tsone, ga ba amogela kopo ya karata ya sekolo, bukana ya boitsibiso tsone e ba e tlhokang kapa lekwalo la matswalo e boela gape e batle le pampiri e e bontshang gore o nna ko kae le gore a mme o tsena sekolo. Gape, e boele e batle le e bidiwang ka gore ke affidavit o e dira ga o ya ko police station ko mapodisi mme ba o direla yona ba e beya stamp sa mapodisa gore ga o fitlha mo bankeng ba kgone go bona gore dilo tsa gago di tsamaile sentle mme dilo tsa gago ke tsone tseo e leng gore di a tlhokega go dira karata ya .

Ke gore dikarata di fapane mme karata e nngwe tsa sekolo ga di tshwane ka gore ga ba go direla karata ba a lebelela gore a mme o tsena sekolo mme le madi a charge-iwang ke tsone ga a lekane ka gore dibanka tsotlhe kapa dikarata tsotlhe tse ko teng Aforika Borwa, ga di a tshwana mme go na le e dirwang ke batho ba sa berekang ba amogelang three fifty mme go boele go na le karata ya batho ba a kry-ileng mmereko o o seng ona-ona mme le one fa o sa dire sentle then ba go naya yone karata eo.

Di amana sentle fela ka gore gona jaanong ga motho a batla go tseya sekolote mme ebe a batla go dira karata e nngwe ba tsenya dilo tsa gago mo khomputareng mme khomputara e tlhagisa sengwe le sengwe se o se dirang ka madi a gago mme e a kgona gore e lebelele gore ga o na le madi a berekisa jang. Mme ke bone ba tla go bolelelang gore a mme o a gore o ka nna wa ba le karata ena ya sekoloto kgotsa jang, ke bone ba tla o nayang tsotlhe tse o di batlang mme ga o sa dire ba ka se kgone gore ba go neye yone.

Ke gore o tle le bukana ya boitsibiso, o tle le lekwalo la banka ya gago ya kgwedi tse tharo mme o boele ga o bereka o tle le se re se bitsang ka gore ke pay slip o tle le yona ka gore sengwe le sengwe sa gago se o batlang go se dira se ka tsamaya sentle mme o dire bonnete ba gore ga o kolote dilo tse dintsi-ntsi mme o duela sengwe le sengwe ka nako e e siameng motlhala, o duela sengwe le sengwe kgwedi le kgwedi mme ga sekoloto se le ko godimo o kgona go se gafola or o buisana le bone.

Melao e ke itseng ke ya gore ga o fitlha koo, bona se ba se batlang fela ke gore dilo tsa'ago e be di siame mme ba tla dira tsotlhe gore karata ya gago o a e kry-a mme sa pele bukana ya boitsibiso ke selo sa pele se ba se batlang, ba boela ba batle lekwalo le bontshang gore o nna ntlong eo ya gago mme o nnile go yona dijara tse kae. Ga ba feditse koo ba tlile go batla gore o saene mme gore a mme dilo tse di amana le wena mme ke tsa gago ba tsenelele tse le affidavit.

E ka ba thusa ka gore re le bantsi ba batho ga re itse go berekisa madi mme ga motho a nka ba ruta ka madi mme be a ba tsenya di-class or maybe sekolo sengwenyana fela then madi ba ka itse go a berekisa ka gore re a itse gore mongwe le mongwe ga a na le madi o a berekisa fela mme ba bangwe ga ba a berekise dilo tse di siameng, ba berekisa dilo tse sa siamang ka moso ba be ba lela, ba gopola gore ba berekisitse madi a bona dilong tse di sa siamang ba lebetse go dira dilo tse jang? Dilo tsa botlhokwa.